Ukutya okukhawulezayo kwenziwe kakhulu ngamafutha amaninzi koko ukutsho ke kuqhotsiwe akubiliswanga. Ukutya kwesintu ke kuye kudingeke into yobana makubiliswe kuqala ukuze kuvuthwe, oko ke kuyazigcina izakhamzimba. Ukutya okuqhotsiweyo kuba namafutha amaninzi, loo nto leyo ke yenza uxinzelelo lwegazi emzimbeni, ufumanise uba umntu akakwazi uphefumla. Umntu ogxile kakhulu kukutya kwesintu uba ngumqabaqaba.

Umvubo yipapa ecoliweyo yacolwa kakhulu exutywa namasi. Amasi ke lubisi olungqindilili noluvuthiweyo olufumaneka ezinkomeni, kodwa ke ayakwazi ke ukuthengiswa. Kukhona ke umehluko phakathi kobisi namasi kuba amasi wona angqindilili, uthi ke ugqiba kwakho ukupheka le papa, le papa ecoliweyo igama layo ngumphokoqo, uthi ke xa ugqiba kupheka umphokoqo uwupholise ugalele ke ngoku amasi, ubisi olu lungqindilili kuthiwa ngamasi.

Umcimbi wokubulela ke wenziwa kuba ukuhlonela nokubulela. Kunyanzelekile into yokubana ootatomkhulu bekhaya abazala umama nabazali utata babe khona. Kube khona ke noomalume noomalumekazi abakhona abo bathe bathatha isandla ukundikhuliseni. Kunyanzelekile ke kube khona nabantu abakhona basekuhlaleni ukwenzela into yoba bakwazi ukuncedisa lo mbulelo wenziwayo. Kuyanyanzeleka into yokubana kube khona ke intloko yekhaya, intloko yekhaya ke kuye kuthiwe ke ngutata kodwa ke intloko kube khona ke utata nomama. Iintloko zekhaya ke ngabo ootatomkhulu, ngutata, noomalume.

Ilobola lisiko lokwazisa ilungu elitsha kusapho. Xa bebona inkqubo ekwenziwa ngawo abantu baseNtshona baye bacingele into yokubana kuyathengiswa, kanti eli lidini elenzelwa izinyanya ukwazisa ulungu elitsha losapho kwaye ke kwenziwa ubuhlobo phakathi kwamasapho amabini, usapho lwakulo mfazi nosapho lwakulo mkhwenyana.

Iye iqapheleke into yokuba amaKrestu ayathanda ukuba bacalucalule indlela amaXhosa anqula ngayo izinyanya zawo kuba afuna ukwenza utshintsho ukuba makuyekwe ukunqulwa izinyanya kunqulwe ubuKrestu obabo, kodwa bafike, le yindlela eyagqithiselwa kwizizukulwana nezizukulwana nezizukulwana zazo. Ngoku indlela bona abafuna ukwenza ngayo kuba mabatshintshe indlela amaXhosa akhonza ngayo izinyanya zabo banqule ubuKrestu. Ngoko ke akunyanzelekanga into yobana amaKrestu abe ecalucalula indlela amaXhosa anqula ngayo izinyanya zabo.

Umngqusho sisidlo esomelezayo, sisidlo esihluthisayo, sisidlo esonwabisa umphefumlo kuba ngumngqusho owenziwe osuka kumbona, umbona otyalwayo, nembotyi yimbotyi etyalwayo futhi ke awuqhotswa awudingi kunongwa, unongwa ngetyiwa kuphela. Umnandi umngqusho ngento yoba uyayonga imali, ungawupheka kugcwale imbiza qhu, kodwa uzawuba khona ukwazi ukuba uwutye namhlanje uwutye nangomso. Umngqusho sisakhamzimba.